Ke tla tlhomamisa ka gore ke dire bo nnete ba gore tsotlhe tse ke di tlhokang, mme tse ke di ratang ke na le tsone mo kgetsaneng yaka go tshawana le dijo, go tshwana le metsameko e re tla e tshamekang mme le di pina tse di mmino tse di monate tse di tshamekiwang tse ke di ratang, go tshamekiwe tsone mo tseleng gore ke tle ke itumelele leeto laka.

Ke go emisiwa ke ba seponesa gore ba batle selo sa go tshwana le license ya bone, mme engwe gape ke dikotsi tse ba kopang le tsone mo tseleng, ya ka go thula dikoloi tse dingwe gonne go sa itse matshwao a tsela.

Ditlhotlheletsa boitshwaro ka tsela e ntle tota gonne ka tsone ditshwetso tseo, di dira gore batho ba tle ba itshware sentle mme ba itse melao, ba seke ebile ba tlhagelwa ke kotsi ka ntlha ya go ikeletsa fela kwa ditereneng.

Dikotsi ke gore bangwe ba fitlha morago kwa mosebetsing mme e o e dira gore di boss-o tsa bone di kwate, mme ba bangwe ba kobiwa kwa mesebetsing, mme ba bangwe ba dira gore ba seka ba fitlhelela kwa mesebetsing ba boele gae ebile ba seke ba gola tšhelete ya letsatsi leo.

Gore ba nne ba sereletsegile ke gore ba sale molao wa tsela morago mme ba seka ba tlola molao ope wa tsela, ba tsamaye ba ntse ba sheba tsela ba tsamaye-tsamaye ntse ba sheba matshwao a tsela mme ba seke ba a tlola. Ebile ke akanya gore dilo tse di botlhokwa tse ba tshwanetseng go di ela tlhoko ke gore, pele ba tsamaya ba shebe koloi ya bone gore a mme e na le metsi a feletseng, mme e ntse sentle, mme e setse e tswa kwa makhenikheng go e sheba gore a e lokile go tsena mo tseleng.

E thusitse e le ruri gonne go tsaya leeto le le telele, e thusa e le ruri thata gonne ba fitlha ka bonako, ebile ba kgona go robala le mo sone sefofaneng, mme ebile ba kgona go fitha ko ba yang teng ba sa lapa ebile se bolosekesegile. Ba kgona le go kry-a dijo mo sone sefofaneng go na le gore ba tseye dikoloi tsa bone, ba tsamaye ba tseye leeto le le telele go a lapisa go tana sefofane ga go lapise e le ruri.

Batho ga ba dirise baesekele gonne di ba tsenya morago ga nako ko mosebetsing mme ebile ba fitlhela ko mosebetsing ba setse ba kgathetse. Mmele o sa tlhole o batla go dira sepe ebile fa baesekele e tshwanetse go dira fa baesekele e utswitswe o tshwanetse go ya kwa police station, mme o bue le maphodisa o ba bolelle gore bicycle e utswitswe gore ba kgone go tsaya kgetho.

Ke gore ba fokotse madi a di ba fokotse madi a batho ba palamang jaaka di-taxi ba fokotse madi a teng mme a tshwane fela le a terena mme, le di-bus le tsone di fokotsiwe madi a teng a sa nna kwa go dimo batshwane fela le terena. Le motho a kgone go reka tekete ya kgwedi kgotsa ya beke yo yotlhe jaaka kwa tereneng ba kgona go dira.

Batho ga ba sa tlhole ba batla go palama di bese tsa kgale for leeto le le leele, mme ba batla go palama di bese tsa sejwalejwale. Gonne bare fa ba di tanne leeto la bone lenna monate ba ikutlwa ba bolokesegile ebile ga ba utlwe le tsela le ko ba yang teng, gonne ba fitlha ka bonako ebile ba dula le monate mo go tsona go fetisisa tsa kgale.

Fa o tsamaya le bana o tshwanetse go paka dilo tsa go tshwana le diaparo tse di bofuthu kotsa diaparo tse di chesang, o dire bo nnete ba gore o di paka tsotlhe. Mme o dire bo nnete ba gore o tsentse metsi mo dibekeng tsa bone o dire le bojotlhe ba gore o tsentse le dijo, gore ba seka ba tshwarwa ke tlala mo tseleng. Mme o tsenye sengwe le sengwe se ba se ratang le metshameko ya di founu gore ba seka ba borega mo tseleng.

Gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore a sale melao morago e e beilweng mo dibeseng, mme ebile mme ebile a dire bo nnete ba gore o kgona go fitlhella kwa mosebetsing bese eo ga e tseye sebaka.

Go ya ka nna ba ba nang le tirisano mmogo ke ba Uber gonne bone ba patela madi a a kwa godimo mme ebile ga ba tana ba le bangata, mme ebile ga ba kgotlhele dikoloi tsa batho, ba na le tlhompho ebile ba tana ba itse gore ba berekisana mmogo le ba Uber.

Go bolela fela nnete ga nkitla ke dira sepe, gonne go botoka go na le gore nka setle tirong gotlhelele. So goya kanna ke ka ba tlhalosetsa gore go yang go kgwetsa baesekele kgotsa go tsamaya ka maoto go ya tirong.